Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako kufunda iincwadi, ngiyawuthanda ngombana kungisiza khulu ukuthi ngikhulise ilwazi lami. Ngicabange ngezinto ezahlukene, begodu ngiphumule engqondweni begodu ukufunda kuyindlela ehle yokubaleka, ngombana kubasengathi ngikhamba kwenye indawo ngaphandle phuma ekhaya.

Ngikhumbula isikhathi engathokoza ngaso lapho ngenza umsebenzi wokuzilibazisa wami wokufunda. Ngangihlezi ngaphandle ekuseni umoya upholile, ngisela itiye, ngifunda incwadi engiyithandako. Ngazizwa ngikhululekile, nginokuthula begodu ngithokezela isikhathi sami. Lokho kwangenza ngathola injabulo ekulu, ngombana kwakuyithuba lokuphumula ngisuke emicabangweni.

Engivame ukukutlhoga khulu, yindawo ethulileko, ngombana langihlala khona kuyindawo enetjhada khulu, begodu nekhaya kunabentwana abanengi.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako, ngiwenza ngingedwa, ukuze ngizowuthola ukuthula, begodu ngikwazi nokucabanga, ngizwisise nento engiyenzako.

Ngivamise ukuwenza ebusuku, ngaphambi kobana ngilale, ukuze ngikwazi ukuphumuza ingqondo yami.

Singiyakwazi ukufunda kuhle, begodu nelwazi enginalo nje, alisafani nelwazi ebenginalo ekuthomeni.

Iye, ngicabanga bona kuqakathekile, ngombana ngokufunda mihla nemihla, ngithola ilwazi elihlukileko, begodu ngilo elingikhulisako, elingifundisa nezinto ezinengi ngepilo.

Ngizizwa ngikhululekile, nginokuthula, begodu ngiyathokozela isikhathi sami. Lokho kwenza bona, ngithole injabulo ngombana yithuba lokuphumula, ngisuke emicabangweni.

Kujwayelekile, ngombana esikhathini sanje, sebabanengi abantu bazithandela ukufunda, nanyana yini abayithandako.

Iye, ngingathanda khulu kufundisa omunye umuntu, umsebenzi wami wokuzilibazisa wokufunda, ukuze naye azokuthola ilwazi enginalo, namkha elidlule leli enginalo.

Ngingazi dlalela ibholo erarhwako, ngombana ngikhule ngimumuntu nanyana ngimntwana bengathanda ibholo ngehliziyo yami yoke.

Abangani bami bazithandela ukududa, ngombana kuyindlela yokuzijabulisa nendlela elula yokuzikhipha ukutjhisa.

Kuyatjhuguluka nesikhathi, ngombana mihla nemihla kwenziwa iincwadi, ezinye zakhona angizazi.

Okuthabisako, kukuthi ngithola ilwazi elinengi, begodu ngifunda neendlela ezinengi zokwenza izinto lula, ezingangiphumelelisa epilweni.

Ubudisi engihlangabezana nabo kanengi, kukuthi la ngihlala khona, kunetjhada khulu, begodu angikghoni ukufunda ngokuthula.

Iye ngingathanda ukutjhugulula umsebenzi wami, ngiwenze umsebenzi ongingenisela imali, ukuze ngizokwazi ukondla umndeni wami.

Into engiyifundileko, ngomsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako, kukuthi ngithanda ukuthola ilwazi, begodu ngazi kobana kwenzakalani ephasina.

Ihliziyo yami ingaba buhlungu khulu, ngombana lokho kuyinto engivamise ukuyenza esikhathini sami esinengi.

Yibholo erarhwako, ngombana langihlala khona kunamatatawu amanengi, lapho kudlalwa khona ibholo erarhwako.

Umsebenzi engiwuthandako khulu njengewokuzilibazisa ukufunda iincwadi. Lapho ngizizwa ngikhululekile, begodu ngithola ilwazi elitjha. Lokhu kungisiza ukuthi angicabange khulu, begodu ngithuthukise indlela engibona ngayo umhlaba.

Iindawo zokufundela lapho kuthi thule khona, begodu kuneencwadi ezinengi, ukuze ngizokwazi ukufunda, ngithole ilwazi elitjha eencwadini lezo.

Ngingamtjela bona akhethe ukuvuma, ngombana ukuvuma kubonakala kuyindlela elula, yokobana abantu baphumelele epilweni.

Iminyanya yeentjhabatjhaba enarheni yeSewula Afrika, isiza umnotho ngoba iletha iimvakatjhi ezinengi. Iimvakatjhi lezi zibhadela emahotela, ukuthenga ukudla, kanye nezinye izinto ezisiza iinkhampani ezincani khulu.